Ba ka nna ba nna ba tlhola bagolo letsatsi le letsatsi gore ba nole le meriana ya bone ya boitekanelo le kgotsa ba jele ebile ba ba kgone go kry-a dikotla tsa letsatsi.

Nna ke bona go le botoka gore mogodi mongwe le mongwe a tlhokomelelwe mo lelapeng la gagwe gonne ke mo a itseng ebile a tlwaetseng le environment le mo a leng mo teng go ba isa ko dintlong tsa bagodi e tota e nna boima mo go bona gonne ga ba tlwaela ebile ga ba go itse le puo dintlo tseo ba ba fileng ba ba beileng mo go tsone, so go botoka gore mongwe le mongwe a tlhokomedi mo mo lelapeng la gagwe mo go nang le family ya ga bone.

Go tlhokomela batsofe ke ga mang le mang yo o godisitsweng ke batsofe ebile le gago tlhoke gore o ithute go tlhokomela batsofe gonne le bona ba itse go itlhokomela sa bone sa gago fela ke gore o kgone go ba apayela fa ba sa tlhole ba kgona go ikapayela, go ba kolomakela, go bafa ditso le ba gopotsa gore ba tshwanetse gore ba nwe meriana ya bone ka nako.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlameleng batsofe gonne batsofe ba tshwanetse go tlhokomelwa ka nako tsotlhe.

Ke ba lefapha la boitekanelo go nna ntse go tlhodiwa batsofe, gore batho ba ba tshwanetseng gore ba fe batsofe dijo le dipilisi.

Mo ke dulang, ga ke itse lefelo lepe la dula bagodi, lefelo leo le dulang bagodi ke la ko Temba, ke lona le ke itseng go dulwa bagodi teng fela ga ke itse gore maduo one ba ntse ba duela jang.

E ka tokafadiwa ka go rekela batsofe dijo, go ba go ba tlisetsa di-food parcel-e, ka go batlisisetsa meriana ka mo malapeng a bone, ka go bafa dikobo le diaparo kgwedi nngwe le nngwe.

Ke akanya gore yona e a thusa mo go tlhokomeleng batsofe ebile e kgona go berekela dijo, e kgona go ba patelela tse ba di tlhokang, ke akanya gore yona e a thusa.

Gore re ka dira jang kopo ya go bona pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela o tshwanetse o tsaya pasa ya gago, o ye kwa diofising tsa SASSA mme ba go kwadise kwa teng mme o tla tla emela fela karabo ya gore o tla amogela ane madi a gago, go bonolo go o kwadisa madi a SASSA.

Ga e amane ope le ba lelapa a gonne ke madi a a tshwanetseng go thusa batsofadi gore ba kgone go fitlhela dijo, gore ba kgone go fitlhela madi a go ya go bona ngaka ka go itse tsa maphelo a bone.

Motho o simolola go amogela madi a SASSA fa a na le mengwaga e me-sixty ke akanya gore lebaka la gore go amogelwe madi a sa sa a pension-e fa o na le di jara di le sixty ke ka lebaka la go retire. If o fetsa go retire o ne o bereka ke fa o sa tlhole o sa kgona go ya mmerekong.

Ke bona go le botoka gore dipetlele tsotlhe di tshwane go seke ga ba le gore sepetlele sengwe se na le dilo tse di gaisang tsa sepetlele sengwe gore le batho ba ba sa kgoneng go ka fitlhela madi a go ya ko dipetleleng tse di kwa kgakala ba kgone go fitlhelela mo gaufi mo dipetleleng tsa fa gae.

Go botoka gore batsofe ba nne ba tlholwa ka mo magaeng a bona mme ba tlhokang thuso ya gore ba ye ko dipetleleng ba ba ba tseiwa go tswa mo magaeng a bona go ya ko dipetleleng.

Go sekgala se se leele gore re ka bona ditlamelo tsa pholo, re tswa ka motse wa rona go ya ko motseng o mongwe o o mabapi gore re fitlhele tsa pholo.

Go botlhokwa tota gore batho ba ba leng ko mekhukhung le bone ba fitlhelele ke ditleliniki tsa puso gonne le bona ba tlhoka dipilisi ebile ke batho ebile ke bana ba bo rona ebile ke metswalle ya rona ba ba dulang ko mekhukhung.

Malwetse a le mantsi, malwetse otlhe high blood-e, o ka kgona go fitlhela kalafi kwa tleliniking ebile o ka kgona go fitlhela le dipilisi tse di kgonang go tseiwa kgwedi le kgwedi kwa tleliniking.

Gore ditleliniki di nne kgakala le metse ke ka lebaka la dijarata tse re nang le tsona gonne bagolo ga ba dumele fa batho ba tsena mo di jarateng tsa bone. Re amega thata ka gonne ditleliniki di ba kwa kgole kwa kgakala le metse ebile fa o lwala fitlhele o sa kgone go fitlha ka nako, go le kgakala, batho ba sekgale ba ne ba sa dumele ka dijarata tsa bone, ba ne ba sa batle go tsena batho mo malapeng a bona gore ba shebe jarata.